Sa mulimi are na bulasi khulwane u to dzula u kho lavhelesa uri mutsho wo dzulisa hani tshifhinga tshoṱhe ngauri na tshifhinga tshine wa wana mutsho u sa kho tenda uri u ṱavhe zwimedzwa zwo nonga maṱamaṱisi kana dzi thanga na ngori a dzi pfani na phepho. Wa wana uri mutsho u khou kho khotrola uri u khou langula uri u ṱavhe zwithu zwine zwa ḓo kona u konḓelela phepho kana zwine zwa kona u konḓelela mvula kana mufhiso.

Mushumo wa maafukhada kanzhi sa vhavenḓa ri a shumisa kha u u ḓiphina ngawo ri kho a ḽa kha musi na vhurotho ri kho a shumisa tsha sa.

Nṋe miṅwaha ya vhuḓi ine nda vhona uri ndi yone yo uri kholomo dzi bviswe zwavhuḓi maṋanga ndi musi dzi tshe ṱhukhu na ngori avha a si to hula uto ḓodza mushonga wa hone uri a si tsha dovha a vha hone zwi dovha zwa thusa uri naho ya maṋanga a hula mananga a kholomo a swika hune a dzi vhaisa.

Kha tshinyala vhundeme ha sunflower ndi vhuhulu saizwi sunflower ri tshi zwiḓivha u shumiswa u ita zwibveledzwa zwi no nga mapfhura a u bika mapfura a u ḓola muvhili a dovha a shumisiwa kha u ita mishonga ya u lafha malwadze o fhambananaho i na vhundeme nga maanḓa.

Zwiimiswa ngoho zwina zwina mushumo muhulwane ngori sekithara ya ya ya vhulimi i bvelephanḓa wa sedza nga mannḓa vhana vha hayani vha na vhukoni fhedzi zwi tshi ḓa kha theory a vha na nḓivho khazwo. Fhedzi arali Afurika Tshipembe ya fara na zwavhuḓi uri zwithu zwoṱhe zwi tshimbile nga ngona vhana vha mahayani vha wane thuso ine vha i ṱoḓa uri vha kone u ḓivha theory ya vhulimi zwithu zwinzhi zwi nga tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa.

Zwikili zwine zwi nga zwi nga vhu shumisiwa ndi u ḓisa dzi campaign kana khunguwedzo kha vhana vhaṱuku vhane vha kha ḓivha zwikoloni nga vhanda vha tshifumakadzini u sumbedza uri zwa vhulimi a zwii nga mbeu kana mini hada na vhathu vhane vha vha tshifumakadzini vha shuma nga ha nṋe zwa vhalimi nga zwa vhulimi zwa vha ṱuṱuwedza uri zwa vhulimi a si zwa vhathu vha tshinnani fhedzi fhedzi na vhafumakadzi vha a zwi ita.

Ndo no vhuya nda kho ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou nwa waini ubva hu na heyo waini nda pfha ndi na ndi na dzungu nyana mara hu si dzungu helia ḽo to vhaisavho dzungu ḽa vhuḓi ḽi sa to dina nga maanḓa.

Muṱa u thusana kha u langa bulasi u wana hu na vhane vha vha kho shuma u ita zwa u sedza uri egere dzo vulea zwavhuḓi na dzi kho shuma zwavhuḓi na ha dovha na vhane vha vha tshi kho shumisa uri zwimela hezwinoni zwo no hula zwi tikiwe zwi dovhe zwi a isiwa u rengisiwa na vhane vha ḓo langulwa uri arali tshelede yo no vhuya ine a khou bva u rengisa izwo zwithu zwimela i dovha ya shuma hani afha bulasini.

U zwi vhona nga kuḽele arali zwi sa khouḽa kanzhi zwi a zwi sumba zwi si na mutakalo.

Nṋe a thi vhoni ḽo fanela ngauri lulimi kanzhi lu ṱoḓa vhaṋe vhalo lune vha amba lwone na ngori AI ndi artificial intelligence hu na hune ni nga khakha hone.

Hafho kha yo kha yo nyimelo ngoho ndi nyimele i vhavhaho tsha u thoma na ngori muthu we a ri u ḓo ḓa a dzi renga ha ngo ḓa ndi nga ndi nga dzi tsitsa nda dzi rengisa nga hafu phuraisi nga mutengo wa fhasi nda tshimbila nga mashopho nga mashopo kana nga muḓi nga muḓi ndi khou dzi rengisa uri ndi si lozwee zwihulu u fhira hafho.

Kholomo dza mafhi dzi na mushumo ndeme nga maanḓa kha sekithara ya ya vhulimi sa izwi mafhi a tshi ḓisa a tshi ḓisa zwiḽiwa wa kha vhathu vhane vha vha vho zwifuwo a dovha a vhafha zwine vha nga rengisela vhathu a dovha a vha fha zwine vha nga sevha ngazwo.

Nṋe ngeletshedzo ine nda nga fha ramabidu ane anga thoma bindu ḽa makumba ndi ya uri a songo siṱoka makumba are manzhi arali a sathu vha na khasiṱama nnzhi nga hetsho tshifhinga kha stock makumba a ne a ḓo linganela khasitama dzawe uri a itesa a siṱoka makumba manzhi a nga sina a sathu rengiwa oṱhe a vha o lozwa.

Nṋe ndi nga thoma nga u ita dzi kiḽasi dzine ha vha vha vha vhashumi vha nga vhane vha ḓovha vha kho guda nga u ṅwala na u vhala khamusi vha dzhena kiḽasi luvhili nga vhege vha dovha nda vhafha na nda vhafha na zwishumiswa zwine vha nga shumisa hayani u guda na u guda u vhala na u ṅwala vha nga kona u thusiwa hayani nga vhana vho no kona u vhala na u ṅwala.

Mafhi a lufhalala ndi a ndeme a tea u vhulungiwa uri na musi a tshi vho ṱhoḓea a tshi vho ṱhogea kha tshifhingani tshiḓaho a vhe ahone sa izwi mafhi a lufhalala a tshi koṋda u wanala.

Nṋe ndi vhona uri heinoni heinoni heinoni khaedu ndi khulwane uri mavu ndi kale na vho makhulukuku washu vho ḓi ri sia vha kho lwela khaedu ya mavu nṋe ndi vhona uri ndi khwine kha u vhe na na ṱhoḓisiso ya u ṱoḓa uri mavu a wela kha vhafhiyo a hu si izwo mavu kha to kovhekanyiwa kha vhathu nga u lingana ho sedziwa uri vhathu vha ne vha dzula hafha noni vho dzula tshifhinga tshingafhani hone mulayo uri mini.

Vhulimi vhunga khwaṱhisa vhushaka ha muṱa ngori kha vhulimi zwi nyanga vhathu vhane vha khou shumisana hezwo ri kho lima ndi vha ri kho ha sedza ri kho amba roṱhe ende zwi a kona u khwaṱhisa vhathu vha muṱa vha sumbedzisana u farana u nga tshithu tshithihi.

Tshine nda tama u thoma u tshi ita kha bulasi yanga ndi u khwinifhadza nzulelo ya hune nngu ya ḓo dzula hone dza fhisa bvisa mashika ane a nga vhaisa nngu kha kha nguvho ya dzo nda dovha nda ḓa nda nda ḓa nda khwinifhadza zwiḽiwa nda vha na zwiḽiwa zwo zwo zwo teaho zwa dovha zwa vha na zwiḽiwa zwo eḓanaho zwavhuḓi zwi re na pfhushi uri dzi hule dzi dzavhuḓi dzo khwaṱha.

U fuwa nguluvhe zwi na khaedu nnzhi zwi ṱoḓa muthu ano ḓivha nguluvhe nga maanḓa nori mutakalo wawe wa e dzo nguluvhe u to vha u hani nahone dzi tshi kho lwala u vhona ngani wa dovha wa vha na mannḓa o lugisa wo dzudzanyela dzharaṱa yau uri nguluvhe dzi songo soko shavhela dza ya tsimuni kana dza ya miḓini ya vhathu zwi na khaedu nga maanḓa.

Nṋe nga u vhona hanga kanzhi hangei magudedzini vha fokhasesa kha maanḓa kha theory zwi ngavha zwavhuḓi arali vha tshi ita na dzi practical ndi hone vha tshi ḓo kona u wana tshenzhemo ya vhuḓi ngaha vhulimi.

Nṋe ndi ḓivha uri vhulwadze ha khwanḓa na mulomo kanzhi zwi fara kholomo wana kholomo dzi tshi vha na zwitzhili kha khwanda ya dzo na dzi tshi vho dzheniwa nga phepho dzi tshi lwala na mulomo dzavha dzi kho bva zwilonda dza lwala dzi si vhe na vhutshilo ha vhuḓi u swikisela hune dza to lovha.

Ḓuvha ḽo ḓoweleaho ḽi vhonala sa sa sa izwi u vuwa nga matsheloni wa dzhena wadzhena tsimuni wa thoma u sedza uri ndi mini zwine zwa kho nyaga u sheledziwa egere dzi tshi dzo dzula zwavhuḓi na a huna zwine zwa kho nyaga u lugisiwa kana u kulidzele gere wa dovha wa wa sheledza maḓi uri zwimela zwiime zwi zwi hule zwavhuḓi ha dovha ha sedziwa uri a hu na zwine zwa kho kiwa naa ha dovha ha languliwa kha vhubindudzi ha ḓuvha na ḓuvha hune ha ḓovha hu tshi kho hu tshi khou sedziwa uri ndi zwifhio zwo vhibvaho zwo zwo zwo zwo zwo lugelaho kiwa zwa rengiseliwa vhathu.

Zwiḽiwa zwine zwa zwa dzulesa nga ngomu ha tshikwatudzi zwi vha na khombo khulwane kha mutakalo wa muthu sa izwi zwiḽiwa zwine zwavha zwo dzulesa nga ngomu ha tshikwatudzi zwi vha zwi kho zwi kho vha na mulimo zwi kho dzhenisaho nga nga a ice ine yavha i kho ita mulimo kana swika hune zwa vhaisala hezwiḽa zwiḽiwa zwa na khombo khulwane kha muthu arali a zwi ḽa hezwo zwiḽiwa.

U shanduka ha mutsho zwi kwama zwihulu kha kha kha kha bindu ḽa u fuwa khuhu sa izwi utshi zwiḓivha uri khuhu dzi nyanga fhethu ho dudela arali hu vhuria khuhu hedzo dzi ya dzivha dzi a ṱangana na khaedu nga maanḓa u wana vho vharamabindu vho fuwa khuhu vha si tsho lozwa nga maanḓa u tshi wana khuhu dzao dzi tshi vuwa dzo fa dzo oma nga phepho.

U tendelwa mitshelo ine ya thusa u fhaṱa maswole a muthu ndi swiri, maapuḽa, miomva, tshienge heyo mitshelo minzhi yo fhambanaho maafukhada maṱamaṱisi ane a thusa uri muvhili wa muthu u vhe khwaṱha nga mannḓa u fana na maswiri a wanala a na na vithamini C iḽa ine ya fhaṱa muvhili wa muthu muvhili wa muthu u khwaṱhe u khwaṱhe u dovha u konḓelela kha thihi kha mutsho wa dzi wawe wa dzi phepho.

U vhulunga maḓi ndi zwa ndeme nga maanḓa u vhulunga maḓi a mvula a ya thusa u sheledza kana u ṱanzwa zwifuwo zwau ndi zwa ndeme nga maanḓa.

U thusedza kha mutakalo wa mavu sa mulimi hu shumisa manyoro a nonga mipfudze ya zwi ya dzi kholomo u itela uri mavu avhe na mutakalo na u sheledza uri mavu a wane maḓi o eḓanaho.

Kholomo dzi isiwa dipeni luthihi nga vhege zwa dovha zwa fhiwa zwi ṱhavhelo zwa hone uri dzi dzule dzi na mutakalo u fana na dzi multi vithamini na mishonga yo uri yo yo yo yo zwi tsireledza kha malwadze.

U tea u vhulunga zwiḽiwa hu tea u shumisiwa zwiḽiwa zwo eḓanaho hu songo itiwa zwiḽiwa zwinzhi u tea u itea zwiḽiwa ho zwo vhaliwa uri zwi kho ḓo shumisiwa nga vhathu vhangafhani kana nga tshigwada tshingafhani.

Nṋe ndi nga dzhia hedzo ngeletshedzo mbili ndi nga ṱavha nga davhi ḽa muri nda dovha nda ita nanga na nga thanga dza hone nda vhona ndi dzi fhio dzine dza ḓo aluwa zwavhuḓi na mutakalo.

Nṋe ndi nga gwa zwi sima uri ndi kone u vhulunga maḓi na u shela maḓi kha maḓiromu mahulwane uri gomelelo ḽi tshi swika ndivhe ndi na maḓi o eḓanaho ho sheledza zwimedzwa na uri maḓi zwifuwo zwi kone u vha na maḓi a.

Kha vhuponi ha hashu kanzhi a vha vhalimi vha lindele mutsho wa vhuḓi kha vhulimi a vha tu lima arali o ralo na ngori zwi a zwi a khakhisa vhulimi nga maanḓa mutsho o raloho a hulimiwi.

Nṋe ndi vhona unga hu ngavha na na dzi khunguwedzo kha dzi radio kanzhi vhathu vha vhulimi ndi vhathu vho no funa dzi radio zwezwi ha itiwa dzi khunguwedzo hune havha hu kho divhadzwa uri hu na fhethu na ḓovha vha kho ṱhavheliwa zwifuwo hone na nḓivho ya zwifuwo tshifuwo tsho tsha musi hu kholomo i tea u ṱhavheliwa kha vhulwadze vhufhio na vhufhio hu tea u vha na dzi khunguwedzo u thusedza.

Tshanduko kha kiḽima i ḓisa thaidzo khulwane kha vho rabulasi nṋe ndi vhona unga ndi khwine vhorabulasi vha tshi amba na vhashumi vhavho uri vha khou ṱangana na khaedu na uri tshelede i kho shumisesiwa nga hetsho tshifhinga. Vha to amba navho vha vha ḓivhadza uri vha khou ṱangana na thaidzo uri vhathu vha aluwe vha si to mangala musi vha sa kho wana miholo kana vha khou wana tshelede i songo eḓanaho.

Ee kiwi ndono vhuya ndi tshi khou ishumisa sa mutshelo ndi kho to u ḽa na a dovha ya shumisiwa kha u ita mapfura a zwiḓolo a ḓisa u lafha kha lukanda.

Zwi shumisa zwa ndeme ndi maḓi ha vha na maṱereṱere hezwo zwithu ndi zwibadela mafheloni a ṅwedzi ndo no kuvhanganya tshelede yo eḓana u badela vhalimi vhane vha lima vha khou shumisa maṱerekere na u badela maḓi nga u tou renga muḓagasi ri kone u bommba maḓi.

Vha tea u wana mbadelo yo yo yo fhiraho ine vha vha vha kho shuma nga masiari vha dovha vha lambedziwe ṱhamusi nga u itelwa zwiḽiwa afho mushumoni na u fhiwa zwiambaro zwa u dudela.

Zwikwamana nga maanḓa ngauri musi zwimela zwi khou aluwa zwi ṱoḓesa maḓi manzhi u tea u sheledza u na tshifhinga wa to zwi vhetshela tshifhinga uri u sheledza ṱhamusi nga masiari na nga mathabama kana u sheledza nga mathabama na nga matsheloni.

Zwi vha kwama nga nḓila khulwane nga maanḓa ngauri vha pfha vha songo tsireledzea kana vha songo vha songo zwivhona zwine vha khou shumela zwone ngauri vha ḓovha vha kho shuma mara hune vha kho dzula hone hu si ha vhuḓi.

Vhane vha mabulasi vha tu zwi dzhiela ṱhohoni nga maanḓa hezwo uri vhashumi vha dzula fhethu ho teaho nga u fana sa u dalela vhashumi vhavho vhashumeli vhavho u vha ṱola uri hune vha dzula hone ho tsireledzea kana ndi fhethu havhuḓi na.

Nṋe ndi ndi vha ndi vha ne vha ṋetshedza ngeletshedzo tshifhinga tshoṱhe na u vha ṱuṱuwedza uri vha tshi shuma zwavhuḓi vha ḓo wana malamba o teaho. Nda dovha nda vhafha nda vha engedzedzea muholo wavho vha tshi kho shuma zwavhuḓi nda dovha ravha na dzi team building dzine vha ḓovha vha kho ita vha vha khou kuvhangana fhethu nthihi ri kho ambedzana u renga isa hani vhu bindudzi hashu ha vha hu hulwane.

Nṋe ndi vhona uri zwa khwine ndi u to hwala nṋe muṋe thundu dzanga ngauri zwi a thusa na kha uri ndi nga si vhe ndi kho shumisa masheleni manzhi a uri ṱhamusi ndo thola la muṅwe muthu na ngori na nṋe muṋe ndi ḓo ḓivha uri zwimedzwa ndi to zwi shumisisa hani ndi to yo zwibveledzwa zwanga ndi to yo zwi farisa hani na uri zwi si tshinyale.

Nṋe ndi nga thola vhashumi vha vhannḓa nda dovha nda shumisa na miraḓo ya hayani zwi tshi khou bva khori mushumo ndi mungafhani sa izwi vho vhathu vhanzhi afho nnḓa vha khou toḓa mishumo ndi zwavhuḓi na uri u bveledzisa vhaṅwe vhathu uri vha wane mishumo navho.

Vhatholi vha tea u vha na fhethu hune milayo heyo yo yo vheiwa fhasi ine na vhashumi vha tshi ḓo dzhena mushumoni vha ivha navho kha dzi contract contract dzavho uri vha tea uri mishi mimi uri.

Khaedu dzine nda tou nadzo ndi wana ndi si na zwine nda to rengisa kana zwimelwa izwi zwi songo hula nga nḓila yo yo yo yo lavhelelwaho wana na vhubindudzi ho no vhesa fhasi.

Hezwo vha vha madzangano vha lwela vhashumi vha tshifhinganyana nga u vha shumela uri zwe vha vha kho shuma kana zwezwo zwiṱukuṱuku zwe vha vha khou bvisa mushumoni yavho vha zwe wane murahu.

Zwi thusa nga maanḓa kha kha mashango o sedzena na thadzio ya zwiḽiwa ngauri vha vha vha vha kone u ḓi vho ndi tshifhinga tshifhio tshine vha nga ita zwa vhulimi nahone vha ḓo wana mbuyedzo nngafhani.

Mushumo vha vha vha kho eletshedza vhaswa uri zwa vhulimi ndi zwone zwine zwa vha zwi kho ḽisa ano maḓuvha ndi zwone zwine zwa vha na vhubindudzi nga maanḓa ndi zwine vhathu vha ne vha vha kho shumesa zwone ende vhaswa vha tea u zwi dzhiela nzhele uri zwa vhulimi ndi zwone zwine zwa dovha zwa ḓisa tshelede nnzhi kha ikonomi yashu.

Vhathu vha tshitshavha vha shumisana na vhathu vha mabulasini zwi nga khwinifhadzwa nga maanḓa ngauri vha ḓovha vha zwi kho ḓivha uri mabulasini vha tea u tshilisa hani nahone ndi zwifhio zwine zwa tea u itiwa mabulasini uri vhathu vha ḓi wane vha tshi na mishumo ya vhuḓi vha tshi kho tshila zwavhuḓi vha dovha vha ḓivha uri zwi vhona uri mabulasi ndi one u ḓisa vhutshilo na ikonomi khulwane kha shango ḽashu.

Vhutsila vhune vhaswa vha nga tea u vhu guda nga musalauno ndi theory nga maanḓa uri vha kone u ḓivha uri kha zwa vhulimi ndi zwifhio zwine vha tea u ḓivha uri kana vha lima tshifhinga ḓe vha to limisa hani vha lima nga mini hune vha kho lima vha khou lima zwimedzwa zwifhio.

Vhupo ha mahayani hu ya fhungudza uri tswikelelo ya u fhaṱa zwikili hu si swike ngauri kanzhi vhathu vha mahayani avha divhi uri ezwi zwikili ndi zwithu zwine vha nga zwo wana kana uri vha nga zwi wanisa hani vhaṅwe vha hone a vha koni u ṅwala na u vhala kanzhi zwikili zwi ḓi nyanga vho u tshi ḓivha na theory.

zwi shela mulenzhe nga mannḓa ngauri arali vhulimi kha ḽiṅwe shango vhusiho kanzhi vhathu vha ḓi tshidza nga vhulimi arali havha kha ḽiṅwe shango kanzhi vhathu vha ya pfhuluwa vha ya kha shango ḽine ḽavha na mavu o nonaho ane a ḓo vha ḓisela khono ya vhuḓi.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa mukapu wa bikwaho nga makhaha ndi wa vhuḓi nga mannḓa ende uya farisa ende ndi wa vhudi kha tsukonyo ya muthu.

Mushumo dzine dza u ita ndi u ita uri mavu zwine zwa ḓo kha mavu zwimedzwa zwine zwa ḓo dzhenisiwa afho hu hafhu kana mbeu ine ya ḓo dzheniswa afho i hule kana mutsho wa to itisa hani kana kilima ya to tshintsha lungana fhedzi zwimedzwa zwa hone zwi hule zwi vhe na pfhushi.

Zwiimo zwa dzi nnḓu dzo ḓoweleaho zwine dza ṋetshedzwa vhashumi vha bulasini kanzhi vha ṋetshedzwa dzi RDP.

U gonya ha mitengo ya zwiḽiwa ngoho zwi kwama ha vhathu vha mahayani nga nḓila khulwane nga maanḓa ngauri vha guma vha sa koni u swikelela u renga na zwezwo zwiṱukuṱuku zwe vha vha vha tshi kona u zwi renga vha to namba vha dzhena thambuloni vhukuma.

Ri ḽi lugisela ngo thoma ḽa limiwa sheliwa mipfhudze a itiwa dzi egere hune zwimedzwa zwa dzhena hone ha vha hu khou kho dzhenisiwa mipfhudze na manyoro uri zwimela zwi tshi dzhena zwi dzhene fhethu ho nonaho.

Zwiḽiwa zwi guma zwi songo tsha tsireledzea na luthihi ngauri nga maanḓa mutsho wo kalulaho u ḓisa mutshinyalo nga maanḓa kha zwiḽiwa na vhulimi u wana na zwiḽiwa zwi si tsha kona u ya bva fhethu huṅwe na huṅwe fhethu zwa guma zwitshi to tshinyala zwo dzula henefho fhethu nthihi zwi saathu u swika ṱhamusi kha vhathu vhane vha nyaga u zwi renga.

Nṋe ndi vhona uri zwa khwine ndi musi hu tshi vha na dzi mobaiḽi clinic kiḽiniki dzine dza ḓo to ya vhathuni kha musi nga maḓuvha o vhaliwaho ṱhamusi dza ya luvhili nga vhege afho vhathuni vhathu vhane vha vha vha dzula kule na fhethu hure kiḽinikini vha kone u wana thuso hone.

Kanzhi tsireledzo dzine dza vha hone ndi ya uri vhathu vhanzhi vha ya lwala nangwe vho dzheniwa nga phepho vha dovha vha vha khomboni yo lumiwa nga zwikhokhonono kana nga dzi nowa vhusiku vha tshi kho shuma hafho mabulasini.

U wana vhathu vhanzhi vha tshi khou kavhiwa nga malwadze nga u leluwa ngori a vha tsha ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi u fana na miroho, maswiri kanzhi ndi zwine zwa ri fha mutakalo wa vhuḓi ndi kana ni dzo dzo khwaṱhisa masole a muvhili washu zwino vha si tsha wana hezwo zwithu zwi ḓisa uri masole a muvhili avhe fhasi na u kavhiwa nga zwitzhili zwi leluwe.

U gonya ha zwiḽiwa nga maanḓa zwi izwi zwi kwama ikonomi ya ḽifhasi ngauri vhathu vha wana u wana vha si tsha kona u swikelela u renga izwo zwiḽiwa wa wana na uri a hu tshena na vhu bindudzi kha sia ḽa ikonomi na vhathu a vha tsha rengesa na tshelede a i tsha dzhena kha mabindu o raloho.

Nṋe ndi langa u ḓura ha vhashumi nga u dzula ndo ndo ndo vhe kanya zwithu zwanga uri uri ṱhamusi nga kotara vha vhashumi vha nga wana advance ya vhugai kana vha wana gonyisiwa ha tshelede yavho nga vhugai u itela uri ndi so ndi songo wana uri hu tshi vho itea zwa uri vhashumi vha wane tshelede yo gonyaho ndi wane ndi si na yo.

Kanzhi mithenga a i zwino dzi zwiṋoni zwono ṱhukhulwa vhaṅwe vha ya i laṱa vhaṅwe vha ḓi dzhia futhi vha i shumisa kha u ita ṱhamusi dzedzi zwithu zwi no nga dzi feather duster zwi ḽa zwo bvisa mabuse u tshi kiḽina.

Kanzhi u ṱhukhula khuhu zwi a dzhia mithethe yono swika miraru. U sumbedza uri mushumo wa itea zwavhuḓi u vhona nga malofha fhasi nga nḓila e a elela one ye a elelisa zwone fhasi.

Vhulu u luvhulunga nga u to lu omisa wa lu vhea fhethu hune lwa ḓo oma hone zwavhuḓi wa lu kapeya ṱhamusi vha lu ita mukoki. Vhaṅwe vha ḓo lu vhulunga ngo tou ri u panga kha dzi puḽasitiki vha lu dzhenisa furidzhini lwa dzula lwo to lwo tou omisiwa kha tshikwatudzi.

Lukanda lwa tshifuwo lu shuma nga maanḓa vhaṅwe vha lu shumisa u ita dzi bege vhaṅwe vha shumisa u ita zwiambaro nga zwo vha ambara zwone vhaṅwe vha ita zwienda. Vhaṅwe vha ḓi lu shumisa u ita zwiḽa zwa u khavhisa kha dzimbondo nga maanḓa vhathu vhane vha vha vha dziṅanga vha dzi shumisa u khavhisa hanefho hune vha shumela hone.

Maḓi a u fhisa a shumiswa u shela khuhu mathenga ayo ezwi yo fhedzaho ṱhukhuliwa ya shelwa maḓi maḓi haeḽa ofhisa u itela u heaḽa mathenga a si a si ri fhe thaidzo musi ri tshi i ṱhuvha. Ndi a vhuṱhongwa uri avhe ndi ndeme zwa uri a vhe a khou fhisa ngauri ndi hone ane a kona uri heiḽa mathenga ri kone u a u a ṱhuvha kha khuhu.

Mafhi vhaṅwe vhanzhi vha a vhea zwavhuḓi kha dzi kha zwi kha zwikwatudzi zwavho. U dzule uri a dzule o vhibva i zwi makete i saathu u swika.

Kanzhi u tshi kho ṱhavhiwa u wana vhathu vho ambara zwitsireledzi u fana na zwi kha zwinthu zwo vala dzi ningo vhaṅwe vha shumisa na dzi gloves.

Ee vha hone vhane vha vha na vhutsila nazwo vhane vha ḓivhesa uri lukanda lwa lu ṱanzwisiwa hani. Vha dovha vha ḓivha na mushumo wa mukumba kanzhi zwi ḓivheswa nga vhathu vhahulwane kana vhathu vhane vha shumisesa nga maanḓa zwezwi zwa zwa zwa mishonga ya tshivenḓa.

Wa nṋe tha thu ṱangana nga hezwo mara fhedzi ndi a ḓi zwipfa vhaṅwe tshipfi zwi a itiwa kha dziṅwe dza sialala, dzine ṱhamusi kha dza tshivenḓa vho thi athu zwipfa. Kha masi kha dzi sialala dzo no nga dza mazulu une wa wana holuya lukanda lo ambariwa hafha kha tshanḓa tshipfi siphandla tsho ambariwa kha tshanḓa hafhanoni thi ḓivhi tshi vha tshi kho to u sumbedza mini mara ndi zwine vha zwi ita nga nga mvelele yavho.

Miṱa kanzhi arali hu tshi khou itiwa vhuṱambo ho raloho, hu vha hu na vhathu vhane vha ḓovha vha kho shuma honoyo mushumo fhedzi uri mushumo u kone u langea.

Nṋe ndi vhona uri ndila ya khwine ndi ya ndi ya u shumisa zwanḓa ngauri zwanḓa u a kona u vhona uri wo ṱhukhula zwavhuḓi na sa sa sa na u i ṱanzwa uri yo tambea zwavhuḓi arali u kho shumisa zwanḓa zwau. Na mutshini nawo u a ḓi shuma mara nṋe ndi ndi ndi ndi ndi ndi nga ṋanga u shumisa zwanḓa.

Ee nṋe ndi a muḓivha muthu ano tshila nga zwezwo u rengisa makumba nga maanḓa a a a a dzi khuhu ngauri hoyo muthu o fuwa khuhu hahawe. Zwino hayo makumba a dovha a mubindudzisa a dzi a rengisa a kono u ḓi tshilisa ngazwo.

Nṋe ndi nga ṱalusa uri arali hu tshi khou bvisiwa lukanda lwa nngu kana mbudzi heiḽa nngu i ḓo thoma nga u garabiwa ya bvisiwa mashika ya ṱhukhuliwa ṱhoho. Arali i kho ṱhukhuwa ṱhoho holwu ya lukanda lwa bvisiwa hu khou shumisiwa phanga dzo no pfha lu kho to sendiwa zwavhuḓi lu khou bvisiwa kha ṋama.

Maitele a u hama kanzhi u wana nga matsheloni, hu tshi vha na vhathu vhane vha vha kho to shuma zwezwo vhane vha ḓo vuwa nga matsheloni vha dzhia mabakete avho vha livha dzi dangani dzi re na kholomo. Heyo kholomo ya vha yo vhofhiwa kha thanda uri i si vhe i kho shavha shavha ya mbo ḓi hamiwa i kho shumisiwa zwanḓa ya hamiwa i kho hameliwa kha bakete ḽeḽo.

Nṋe ndo no vhuya nda thusa u ṱhukhula khuhu, u leluwa a zwi ngo to leluwa na u konḓa a zwi ngo to konḓa nga u ralo. Fhedzi zwi ḓi nyaga muthu ane a khou ḓivha zwine a khou ita a dovha a vha na vhuronwane kha u shumisa dzi phanga.

Nṋe tha thu vhuya nda ḓi wana ndi kho shela tshenzhemo kha zwifuwo kanzhi, lushaka lwashu lu hezwo ndi mishumo ya vhathu vha vhanna.

Nṋe zwine nda ḓivha zwone kha zwa sialala ndi zwo uri hu ḓo waniwa muthu ṱhamusi o yaho ha vho maine kana kha vhathu vho thusa ane a ḓo swika a thusiwa uri a kone u vhulawa itsho tshifuwo a songo thoma a tambula kana u swogola.

Kanzhi ṋama hedzo dzi a khethekanyiwa dza vheiwa nga khamusi nga zwigwada dziṅwe dzi ṱuwa na dzi kho fhiwa dzi kho fhiwa vhane vhane vha lisa dzikholomo dzedzo dzine dza ḽisiwa ngavho ezwo zwifuwo, dziṅwe dza vha dza muṱani dziṅwe dza ḓi shumisiwa dzedzi kana hu khou ṋeiwa vha mashaka.

Maṅwe maga ane a to dzhia zwa tsireledzo u to vhonala uri etsho tshifuwo tsho hungiwa fhethu ha vhuḓi naa. Na uri izwo itshi kho ṱhavhiwa a tshi kho ḓo kwama mashika naa, ane hayo mashika a nga ḓi dzhena kha ṋama yayo etshi tshifuwo. Wa wana vhathu vha tshi kho guma vha khou ḽa na henezwo zwitzhili zwo dzhenaho.

Dziṅwe khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi u vhaisala sa izwi zwifuwo kanzhi vhaṅwe zwiṅwe zwi sa takaleli lu hamiwa. Wa wana u tshi vho rahiwa wa vho vhaisala luvhavhaho dziṅwe dza vha khaedu dzo uri vha si vhe, dzi kholomo dzi si hamee dzi si dzi kho hamiwa dzi si vhe na mafhi o eḓanaho. Sa izwi vha si na kholomo idzo ṱhaṅwe dzi songo wana dzi pfhushi dzo teaho uri dzi vhe na mafhi manzhi.

Dziṅwe dzine dza vha na ḓo nazwo ndi u kavhiwa nga zwitzhili, vhathu hezwo zwithu vha nga zwi iledza nga u ambara dzi masiki ezwi vha tshi kho ṱhukhula khuhu.

Vha swika vha ṱangana na dzikhaedu dza uri hedzi zwifuwo a vha koni u zwi langa sa izwi zwi zwihulwane, kana zwa vha fhenya vha kho yo u zwi vhulaya.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo vha nga wana u lwo lukanda lu si tsha kona na u bvisea ngauri lwo no vha luhulwane. Lwo gwanya lune lwa ṱoḓa mannḓa kana dzi phanga dzine dzavha na vhuhali.

Ndi u kunakisa fhethu hune vha ḓovha vha kho hamela hone na zwishumiswa zwine vha ḓovha vha kho shumisa izwi vha tshi khou hama. Na u ambara dzi gḽafu dzine vha ḓovha vha kho shumisa zwone na u ṱanzwa kholomo ayo maḓamu ane vha ḓovha vha kho a hama.

Nṋe a thi athu ḓivha mushumo une wa itiwa nga mvelele uri hu tshi itiwa zwifuwo ndi ngani. Ndi mini zwine zwa itiwa kana zwine zwa dzula zwi hone.

Vhugudisi ha u ḓivha wa u kona u ṱhavha tshifuwo na vhuronwane ha u shumisa dzi phanga kana zwishumiswa zwine zwa kho shumiswa u vhulaha.

Vhutsila hu ṱoḓea vhutsila a muthu ane a kona u ḓivha uri ndi zwifhio zwine a to zwi shumisa kha u kanda kha u ṱanzwa lukanda ulu. Na uri ndi tshifhio tshine wa nga tshi shumisa tshine a tshi nga lu huvhadzi kana wa hwaya nga mini.

Zwishumiswa zwine zwa shumisiwa ndi dzi phanga, i dzo phanga dzi to ṱanzwiwa zwavhuḓi dza kunakisiwa uri dzi fare zwitzhili.

Zwishumiswa zwine zwa shumiswa kanzhi vha shumisa zwanḓa na mabakete.

Zwo fhambana nga maanḓa sa izwi lukanda lwa khulu lwo leluwa u lu bvisa a lu ṱoḓi na zwithu zwinzhi u nga ḓi lu bvisa nanga zwanḓa. Zwino zwifuwo zwo mama zwi a swika hune zwa konḓa a zwi ngo to leluwa, hune wa to shumisa dzi phanga dzo teaho wa wa vha na vhutsila ha vhuḓi uri lu ulu bvisisa hani.

U swika ha thekhinolodzhi zwo thusa nga maanḓa sa izwi mabulasi a musalauno a vha kuvhanganya mafhi nga vhunzhi. A dovha a vha na nḓila dzine a dzi shumisa u vhulunga ayo mafhi uri a dzule tshifhinga tshilapfhu.

U ṱhukhula khuhu zwi nga dzhia tshifhinga sa izwi hu tshi thoma nga u bata iyo khuhu wa i kanda milenzhe wa i kanda nama phapha wa i ṱhukhula mukulo uyu. Wa i panga kha maḓi o vhilaho wa i bvisa wa i ṱhuvha wa i kunakisa lukanda ubva hafho wa i vula nga vhukati wa bvisa zwi re nga ngomu. U bva hanefho wa i ṱanzwa zwavhuḓi lukanda lwau wa wa i khatha khatha zwipiḓa zwine wa khou ṱoḓa zwone nga nḓila ine ukho ṱoḓa ngayo. Wa ṱanzwa na zwiḽa wo zwi bviswaho nga ngomu wa laṱa zwi sa ḽiwi.